Kukuzibandula, ngokuzimisela njalo ngombana ukuzibandulela ukugijima imaratoni kufanele ube nezinga ekufanele ugijime ngalo.

Ingoma engisayikhumbulako ebeyiculwa namkha ebesiyivuma lokha nakudlalwako emdlalweni esikolweni ngethi, nguThandi lo, abamaziko abazange bambona. Ngizo iingoma ezinye engisazikhumbulako lezo.

Imidlalo yendabuko le, solo ayithuthukeli emiphakathini yethu, njengeminye imidlalo efana nebholo erarhwako. Ngicabanga bona kukobana abatholi abantu ekufanele babathole bakwazi ukubakhulisa, bakwazi ukudlalela imidlalo ephezulu namkha ephambili.

Iintjhijilo ilutjha elivame ukuhlangabezana nazo emidlalweni kukobana, umuntu alimale, angasabi netjisakalo namkha nethando lokudlala umdlalo loyo.

Imidlalo yendabuko, ibahlanganisa ngokuthi bakwazi ukubizana abantu bazane. Nokuhlangana eskolweni nakho kuyabenza abantu bazane.

Amakghono engiwafundileko emsebenzini wami wokuzilibazisa, ukwazi ukugijima nokwazi ukweqa.

Emidlalweni eseyikhona, kungaba nabantu namkha abo-coach abangakwazi ukumemezela emphakathini ukuthi, namhlanjesi egrawundini elithile kunemidlalo ezobe ikhona. Ngaleso skhathi kuzokwenza abantu ukuthi babe netjisakalo emidlalweni ekhona.

Ukuthi abadlali abancani bagcine sebasemidlalweni esemaphaliswaneni amakhulu, ukuzimisela khulu nokuthola isekelo ebazalini namkha ababelethini.

Edlalwa babantu abadala, ekufundiseni ilutjha imidlalo yendabuko kukobana bakwazi bayenze abantu, ilutjha lizimisele khulu emidlalweni yendabuko. Njengobafundisa bonyana kunjani ukudlala amaketo namkha ukubafundisa ukuthi kunjani ukuba yikutana yokudlala umrabaraba.

Kungabuthelelwa abantu abaziinkutana emidlalweni yendabuko, bese kumenyezelwe emirhatjhweni neendaweni zokurhatjha ezifana nabo-inthanethi. Lapho kuzokghonakala ukuthi iSewula Afrikha iyazi begodu ikwazi ukubamba iminyanya yeentjhabatjhaba.

wokuzilibazisa, midlalo ekhona edlalwako yendabuko. Kufana nokugijima nokudlala iqhubsi ngiyo imidlalo yokuzilibazisa.

Ikambiso elula yokubambisana nomphakathi ngezemidlalo, kukobana bamemezele emirhatjhweni, kumenyezelwe neenkundleni zokuqhumana kufana ne-inthanethi nabo-YouTube.

Iintjhijilo ezilethwa kubanjwa kweminyanya yeentjhabatjhaba kukobana, abantu bangabi nemali yokuthenga amathikithi, wokungena eendaweni ekuzobanjwa kiyo iminyanya. Namkha kube nezulu elikhulu iiwuruwuru ukufana nalokho.

Iye imidlalo iyabasiza khulu abafundi bona bafunde lula eskolweni. Kungombana ngesinye iskhathi bayayibuza imibuzo, ngemidlalo eyenziwako namkha imidlalo abayidlala emakhaya.

Iye kudima amanye amalunga womphakathi amathuba, kungombana abadlali laba bese badlala, bebalitholile ithuba labo lokuthi badlale. Namkha benze okhunye kufanele nabo babeke phasi, kwazi ukuthi omunye womphakathi angene.

Emidlalweni womrabaraba kungathengiswa amathikithi, ukuyongena eenqhemeni namkha eendaweni la kuyokudlalwa khona. Kube neenkoloyana ezizokuthatha abantu, bendawo ebezobasa eenkundleni zokudlala umrabaraba.

Umsebenzi namkha ukudlala umdlala wokuzilibazisa kuqakathekile, ngombana kuyakwazi ukwehlisa, ukucabanga khulu komuntu. Namkha ukuzilolonga komzimba womuntu.

Imidlalo yendabuko kufanele nayo ibhalwe phasi. Kwenzelwe ukuthi isizukwalwane, isizukulwane ngesizukulwane siyithole imidlalo lena. Ngombana ilutjha lanamhlanjesi alisakwazi ukudlala imidlalo yendabuko.

Umdlalo weempera lo, abakarhabi ukuwazi abantu abanengi, ngombana akusiyinto ethandwa nguwo woke umuntu. Begodu akusiyinto emenyezelwa kiyo yoke indawo.

Ingoma eyenza umntwana akhuthale ekundleni yokudlala yingoma ethi, ngubani lo, abamaziko abazange bambona. Ngiyo ingoma eyenza umuntu akhuthale. Ngombana basuke babiza ibizo lakhe, ngoba bayamazi ukuthi yikutana emdlalweni loyo.

Awa angekhe kuphule isiko, nangabe imidlalo yendabuko idlalwa ngesikhuwa, ngombana ikhona eminye imidlalo yendabuko edlalwa ngesikhuwa.

Imisebenzi yokuzilibazisa ethandwa babantu khulu, ekhethu kuphothela nokuvuma iingoma zesikhethu.

Umuntu ekufuze abumbanise isitjhaba ekusekeleni iinqhema zenarha. Ngumuntu oziphetheko eSewula Afrikha namkha endaweni leyo, njengo-President wethu oziphetheko.

Imidlalo ehlukahlukeneko angekhe yahlukanisa phakathi istjhaba kwezemidlalo ngombana nakudlalwa ikhrikhethi, nabantu ababukela umakhakhulararhwe, bayaya bayokubukela ikhrikhethi.

Imithetho engiyaziko yomdlalo wendabuko, kukobana ukuthatjhana kwebholo, uyayithanda uthinte umuntu ngayo, nawumthintileko kufanele ajame lapho. Kuze kube nomunye umuntu ozokufika naye amthinte, bese uyakhululeka, besakwazi ukugijima godu. Bese naye omunye uyakwazi ukuyithatha naye ibholo, aphose omunye umuntu, yamthinta ibholo naye uyajama njalonjalo. Mdlalo wokuthi nabangithintileko ngiyajama, ngizokulinda umuntu omunye wesqhema sami, azongithinta nami ngikwazi ukukhululeka, ngikwazi ukugijima nabo.

Yona imidlalo ekhona namhlanjesi, iyalisusa ilutjha khulu ebulelesini neendakamizweni. Kodwana kuya ngomuntu ukuthi yena yini ayifunako epilweni. Nangabe ukhamba nabantu abangenzi izinto ezirayidi, naye uzokugcina sekenza izinto ezenziwa ngabanye abantu.

Umnyanya weentjhabatjhaba owabanjwa eSewula Afrikhapha, mnyanya webholo umakhakhulararhwe. Ngombana khekwaba nomnyanya omkhulu ngo-twenty ten, obizwa ngokuthi yi-World Cup ngiwo umnyanya weentjhabatjhaba engiwukhumbulako.

Umsebenzi wokuzilibazisa engiwuthandako kuphothela, ngombana izinto engiziphothelako ngigcina ngithola imali ngazo. Nokhunye kukuthi ngikwazi ukwenza amaphethini ahlukahlukeneko ngokuphothela.

Kuthi isikhathi engathaba ngaso nangenza umsebenzi wokuzilibazisa kukobanyana bengifundiswa ngugogo wami, angibonisa izinto ezihlukeneko. Kulokho okwangenza ukuthi ngithabe, nangenza umsebenzi wokuzilibazisa.

Engikutlhogako khulu yizinto zokuphothela ezaneleko lokha nangenza umsebenzi wezandla engiwuthandako. Nenye into ekufanele ngibe nayo mamanzi eduze kwami, ngenzela bona ngingalokho ngisikima ngikhamba ngiyokukha amanzi. Nanginamanzi eduze ngiyakwazi ukuthi ngithatha amanzi ngisele ngiqhubeke ngomsebenzi wami wezandla.

Umsebenzi wezandla engiwuthandako ngiwenza ngedwa, ngombana umuntu ophothelako wenza yedwa. Ipendulwami ngingayisekela ngokuthi nangingedwa ngiyakghona ukuphutjha indima ede khulu kodwana nakunabantu ngigcina sele ngikhuluma ngingakwazi ukuphutjha indima yami yokuphothela.

Umsebenzi wami wezandla ngesikhathi esinengi, ngiwenza ngeenkathi zekuseni ukufikela emini.

Amakghono engiwafunde emisebenzini wami wokuzilibazisa engiwuthandako, ukobana ngikwazi ukwenza i-sign ye-HIV lokha nakune-campaign ye-HIV. Enye into ikghono enginalo kukobana ngikwazi ukwenza iflarha yeSewula Afrika, namanye amaflarha wenarha ezinye ngokuphothela umncamo.

Umsebenzi wami wokuzilibazisa engiwuthandako uqakatheke khulu ngombana esikhathini sanje amaNdebele asawenza amasiko. Begodu nakusikhathi lokha nakunesiko elithize elenziwako njengokuwela kwamasokana ngiphothela khulu, ngenze nemali elingene izinto

Lokha nangenza umsebenzi wami wokuzilibazisa ngizizwa ngithabe khulu, begodu ngimomothekaka nasebusweni ungibone bona umsebenzi engiwenzako ngiyawuthabele nami.

Umsebenzi wami wokuzilibazisa ujwayelekile, ngombana thina amaNdebele ukuphothela yinto esiyenzako, khulu.

Iye, ngingathanda ukufundisa umuntu omunye umsebenzi wami wokuzilibazisa, kungombana ukuphothela kumnandi khulu. Begodu umuntu uyakwazi ukujabulela ukuphothela into ayaziko, namkha enze izinto ezihlukahlukeneko.

Umsebenzi omunye engingawukhetha lokha nangingenzilitho ukupenda. Ukupenda yinto enye nayo engingathanda ukuyenza namkha ukuyilinga. Kungombana abantu abapendako nabo bafana nathi abantu baphothelako baberega ngephethini yokuberegisa izinto ezihlukahlukeneko ukwakha amatshwayo ahlukileko.

Abangani bami bona benza imisebenzi yokuzilibazisa ehlukileko kuneyami. Omunye umnganami mumuntu othanda ukugijima. Uyathanda ukuphuma ekuseni agijime abuye ngemini, noku-exerciser. Omunye umngani wami uthanda ukufundisa abantwana.

Umsebenzi wami engiwuthandako wokuzilibazisa utjhuguluka nesikhathi. Iye, utjhuguluka nesikhathi ngombana esikhathini esinengi kuphothelwa khulu lokha nakunamasokana amatjha ayakhambako. Senzela bona ukuthi nababuyako bakarise ngemiphothelo ezobe yenziwe, nalokha nakunomnyanya ngekhaya isikhathi sokuphothela sibakhona. Kodwana ngesinye isikhathi kuvele kuthuleke, kungabi nesikhathi sokuphothela namkha kungabi nento ongayiphothela ngaleso sikhathi.

Okuthabisako ngomsebenzi wami wokuzilibazisa kukobana ngigcina sengihlangana nabantu bezinye iinarha, nabantu abahlukahlukeneko, bathabele ukuthenga umsebenzi engiwenzako.

Ubudisi engisuke ngihlangabezana nabo lokha nangenza umsebenzi wami wokuzilibazisa, kukobana ngenze ngingakghoni ukwenza into umuntu ayehlathululako ngaleso sikhathi namkha ngingakghoni ukuyiqeda ngesikhathi esibekiweko.

Iye, ngingathanda ukutjhugutjhugulula umsebenzi wami wezandla, ngenze lo ozongingenisela imali. Ngiyavuma ngalokho ngombana esikhathini esinengi umsebenzi wezandla lo engiwenzako namkha engizilibazisa ngawo awunginikeli imali ngaleso sikhathi.